Account-o ke moo o ka bolokang tjhelete ya hao kapa wa beha tjhelete ya hao teng. Ho re o bule account-o o tlo tlameha o kgethe lefapha leo o batlang ho sebetsa le lona la banka. Ha o fihla moo ho tlo batla bukana ya hao ya boitsebiso, le lengolo la hore o dula hokae, ke tsona fela tseo o tlo di hlokang ho tloha moo, bongata ba dintho di tlo etswa bankeng.

Ho tlo ya ka hore dikopo ke tse jwang, empa di fapane haholo. Dikopo tse ding le tse ding, di na le tsela eo di qalang ka yona le eo di qetellang ka yona.

Mabaka a ka etsang hore kopo ya hao ya ho kadima tjhelete ya ho reka koloi ya letsoho labobedi a ka fapana. E ka ba lebaka la hore credit score ya hao e tlase haholo kapa e hlile ho bile le dikoloto tseo o di patetseng ka mora nakwana tse entseng hore banka e se ke be ya kgona hore e amohele kopo ya hao ya ho kadima tjhelete.

Jwale ka ha e se e le moreki wa rona mona bankeng ha tlo sokola ebile o tlo kgona hore o etse ka pelenyana. E tlo batla a bule app ya hae ya banka a ye moo ho ngotsweng banking, ha qeta ho kena moo a be a tobetsa moo ho ngotsweng account e tla mo hlahisetsa moo hore open account, a be a se a kgetha account ya savings, ha qeta fela ho tobetsa moo e tlo mo bulela account-o ka ha banka e se e na le ditokomane tsa hae kaofela.

Dipampiri tse hlokahalang ka hore o ka kgona hore o bule account ya ho boloka tjhelete, e tlo ba pampiri ya bodulo moo o dulang teng le bukana ya hao ya boitsebiso, ke tsona tse hlokahalang ebile ke dipampiri tse bohlokwa haholo hore o ka kgona hore o fumane thuso ya ho bula account.

Nakong ya hona jwale, dintho di se di le bobebe haholo nkgono o ka kgona le ho reka moya mohaleng wa hao. Ha o sa hlokahala hore ebe ntse le sale o ya lebenkeleng o ilo reka moya, o ka etsa star one, two, three hash, ebe ba tlo hlahisetsa moo hore o kgona ho reka moya wa bokae, haeba o batla wa five ranta o tla kgetha ho one moo, ebe e sentse eo rekela ona hang hang.

Setokofele se ka ba sebeletsang haholo ke sa dijo le sona sa ho boloka tjhelete, mme ba tlo tlameha ba dule fatshe hore ba buisane hore ba shera ha ngwe selemong ha selemo se fela, kapa ha bedi selemong.

Ha ke sa tla kgona hore nka patala loan ena e ke e nkileng bankeng tlasa lebaka le leholo, le leng ke hore ke lahlehetswe ke mosebetsi. Ha ke sa na lekeno ka tlung hore nka kgona ho tswella pele ho patala sekoloto sa ka.

Proof of address ke bopaki bo bontshang hore o dula address-eng eo e o reng o dula ho yona. E ka ba lengolo la metsi le tswang ho masepala le ngotseng le mabitso a ao ho bontsha hore ehlile o dula address-eng ena. O ka e fumana ha masepala le tsona dibankeng mona se ba di etsa.

Tjhelete ya UIF ha se tjhelete e lekaneng hore e ka lekanela ditlhoko tsa motho kaofela, ebile ke tjhelete e motho a se nang bonnete ba hore e kena kgweding e feng, hangata o bona fela e se e kena.

Ee, ke motho ya nang le mamello nakong ya ho leta. Ke nahana dikhampani tse ngata di beile nako ena ya ho leta ka hobane batho ba bangata ba kenya batho di-insurance-eng tsa lepato, ho se ho le late haholo. O ka fumana hore motho ha a se a le sepatala, se ntse re bona hore motho enwa ha a tlo ba le rona nako e telele, e be le hona batho ba ba kenyang di-insurance-eng.

Savings account ke account eo ka kenyang tjhelete ho yona nako e ngwe le e ngwe. E be fixed deposit yona e sebetsa ka hore haebe ba tshwanetse hore ba hule lekgolo, ba tlo hula lekgolo ebe ho fella moo.

Jwalo ka ha re le Afrika Borwa o romela tjhelete ya Lesotho, o tlo tshwanela o kena bankeng ya hao moo o be o kgetha international payment, ebe o kenya account number ya nkgono le tjhelete eo o batlang ho e romela, o be o e romela.

O tlo tshwanela a kene app-eng ya hae ya banka, a be a kgetha account eo a batlang ho e kwala, ha qeta a kene ho yona account eo, a be a ya di-settings-eng tsa account eo e tla mo bontsha moo ho ngotsweng hore close account.

Ke ikutlwa hampe haholo hobane ke sebeditse ka thata hore ke boloke tjhelete ena, ebile le moo re la be ra nahana hore motho enwa e re mo rommeng hore a ilo ntsha tjhelete bankeng, ehlile ho na le ntho e entseng kapa utswitse tjhelete. E ya halefisa haholo hobane le ha o founela bankeng, e ne ntse e hlahisa tjhelete e ntse e felletse.

Ntho e ka ba e etsahala ho na le mathata a bileng teng di-computer-eng tsa rona, empa ke ntho e leng hore e ntse e lokisiwa ditjhelete tsa batho di tla kena e se kgale.

Re ka se kgone hore re ntshe tjhelete ena account-ong, hobane ke tjhelete e le hore, e saletse ditjehello tsa banka. Re hape tshwanetse re hopole hore banka le yona e tlamehile e patalwe hobane re e sebedisa hore re ka boloka tjhelete ya rona.

Tjhe, ba ka se o charge ditjeo ha o sa e sebedise, hangata ditjeho tseo o di-charge-wa hobane o sebedisa lefapha leo la overdraft.

Tjhehe, ha ke so hlahelwe ke koduwa e kang ena, empa ke kile ka bona batho ba kileng ba hlahelwa ke yona, ha se ntho e monate ebile e thabisang haholo hobane e hapeletsa batho hore ba kene metse le metsana ntse ba kopa thuso. Le hona hore motho a bule insurance nako e sa le teng, ho a thusa hobane ho etsa dintho nako e se le siyo, o potlakile le teng di o qetela di ho kenya tebetetseng ya mathata a loreng nka be o sa iphumana o le ka hara ona, ebile nka be o entse dintho ka tsela e nepahetseng nako e sale teng.